Bagodi mo tikologong ya me ba ka bona ditirelo tsa botsogo jaaka ditleliniki tsa selegae le ditlhopha tsa boithaopi tse di ba thusang ka tlhokomelo ya malwetse a a sa foleng, mme fa ditlamelwana tse di kgethegileng di le teng, puso le lefapha la pholo di ka tokafatsa botshelo jwa bagodi ka mananeo a a jaaka ditleliniki tse di tsamayang, tlhokomelo ya botsogo mo malapeng, ditlhopha tsa maikutlo, mafelo a boitlosobodutu le dithuto tsa dijo tse di siameng.

Go tlhokomela bagodi ke boikarabelo jo bo ka dirwang ke ba lelapa kgotsa mafelo a tlhokomelo ya botegeniki mme tshweetso e e ikaegile ka maemo a motho ka bongwe. Fa bagodi ba na le botsogo jo bo siameng le balelapa ba ka ba tlhokomela ka lorato le kutlwelobotlhoko, go ka nna molemo ba nne mo lapeng. Le fa go ntse jalo, fa ba tlhoka tlhokomelo e e kgethegileng kgotsa ba sa nne le thuso ya lelapa, dintlo tsa tlhokomelo ya bagodi ke ka bafa tlhokomelo ya bongaka, pabalesego le diphelelo tse di ka tokafatsang botshelo jwa bona.

Mo setsong, go tlhokomela batsofe go lebelelwa jaaka kabelano ya boikarabelo mo lelapeng le setšhabeng, go akaretsa go ba tshegetsa ka madi, go ba tlotla le go netefatsa gore ba se tlogelwe ba le nosi. Le fa gontse jalo, boammaaruri bo bontsha diphetogo tse di tlisang dikgwetlho ka go sa lekanyega ga ditirelo, go oketsega ditiro le go fetoga ga mekgwa ya botshelo. Go tlhoka tirisano ya setso le ditlhagiso tsa sejwalejwale go ka tokafatsa tlhokomelo, go dirisa bokgoni jwa batsofe le go aga mekgwa e mefuta-futa ya tshegetso mo setšhabeng.

Mekgwa le ditekanyetso tsa setso di bopa maikutlo a rona ka go tsofala le tlhokomelo ya batsofe ka go gatelela tlotlo, boikarabelo le kamano ya lelapa. Mo ditsong tse dintsi bagolo ba bonwa e le motheo wa kitso le botshelo, ka jalo ba tshwanetse go tlhokomelwa ka seriti le kutlwelobotlhoko. Le fa go ntse jalo, maikutlo a batho ba ba tsofe a ka fapana tse dingwe di ka rotloetsa tlotlo fa tse dingwe di ka tsosa kutlobotlhoko kgotsa go kgaogana le ba ba godileng. Mekgwa ya setso e ka kgona go tokafatsa tlhokomelo ya batsofe fa e gatelela tlotlo le go ba akaretsa mo botshelong jwa letsatsi le letsatsi.

Batsofe ba tshwanetse go tlamelwa ke ba lelapa ka lorato le tlhokomelo mme le setšhaba se tshwanetse sa tsenya letsogo ka ditsela tsa semmuso le mekgatlho ya boithaopi. Mo ditšhabeng tsa setso go tlhokomela batsofe ke karolo ya botho le tlotlo, fa mo ditšhabeng tsa setšhabeng go bonala tshweetso e kgolo mo go ikemetseng le go tlhokomelwa ke dipholo tsa puso. Ka go tlhaloganya phapano ya ditso tse, re ka aga mekgwa e e tshwanetseng go tlamela batsofe ka tlotlo le matshelo a mantle.

Mo tikologong ya me, bagodi ba bona ditirelo tse di akaretsang thuso ya loago jaaka dipampiri tsa batsofe, tlhokomelo ya boitekanelo mo ditleliniking, ditirelo tsa mmasepala tse di akaretsang metsi le motlakase ka tlhotlhwa e e kwa tlase, mafelo a a tlhokomelang bagodi ka letsatsi le tsa boithabiso le thuto mo mafelong a setšhaba.

Mo Gauteng, bagodi ba tlhokomelwa mo mafelong a a kgethegileng a puso le a poraefete a akaretsang Matutle Home Care, Retirement Villages le old age home. Ba fiwa ditirelo tse di jaaka go ba apesa, go ba fepa, tlhokomelo ya kalafi, boitlosobodutu le tshegetso ya maikutlo. Mafelo a puso gantsi a fa tlhokomelo mahala kgotsa ka tefelo e e kwa tlase go humanegileng fa a poraefete o ne a duela go ya ka ditirelo tse di fiwang. Mo setso sa Setswana, go tlhokomela bagodi ke sengwe sa tlotlo le boikarabelo jwa lelapa.

Mo Botswana, thulaganyo ya puso yago tlhokomela batsofe e akaretsa di porokoramo tsa madi le ditirelo tsa botsogo mme e sa ntse e na le dikgwetlho tsa go fitlhelela batsofe ba ba tlhokang thuso go tlhokega ga mafelo a tlhokomelo ya nako e telele. Go tokafatsa go ka dirisiwa baemedi ba ba kgethegileng mo metseng, thekenoloji go arolelana tshedimosetso, thuto ya bašwa ka boikarabelo jwa losika le taolo e pepeneng ya tiriso ya madi. Thulaganyo e e itekanetseng e tshwanetse go ikaega mo botshelong jwa batho kgotsa jwa botho go tlhokomela batsofe ka tlotlo le lorato jaaka motheo wa setso.

Phenšene ya puso e tokafatsa boleng jwa botshelo jwa batsofe ka go ba naya tshiamelo ya go ikemela, go sentle le go tseiwa tsia mo setšhabeng. E ba thusa go reka tse ba di tlhokang, go itlhophela botshelo jo bo nang le boitumelo le go dirisa kitso ya bone mo go thuseng ba bangwe. Phenšene e bafa tlotlo, kagiso le boipuso, e ba dira gore ba tswelele go nna le seabe se se nang le bokao mo lelapeng le mo setšhabeng ka kakaretso.

Go dira kopo ya phenšene ya batsofe mo Aforika Borwa go tlhokega gore motho yo o godileng dingwaga di le masome a marataro go ya kwa godimo yo e leng moagi kgotsa modudi wa lefatshe a ise a amogele thuso e nngwe ya loago, a se tlhokomelwe mo setheong sa puso mme a na le letseno le dithoto tse di kwa tlase go feta melelwane e e rileng. Motho o tshwanetse go ya kwa kantorong ya SASSA, a tsaya dipampiri tse di tlhokegang jaaka ID, bopaki jwa bonn, lotseno, dithoto le setefikeiti sa botshelo. Tuelong ya phenšene go ka dirisiwa akhaonto ya banka, ka karata ya SASSA kgotsa moemedi.